Ho fana ka meriana e lekanang dikgwedi tse tshelela ho batho ba nang le HIV and AIDS ke mohato o motle haholo, o ka bang le diphehello tse ngata tse ntle. Ya pele, ho ba le diphehello e bonolo. Ya bobedi, ho ntlafatsa kgomarelo ya kalafo. Ya boraro, ho fokotsa mojaro ditsing tsa bophelo bo botle. Ya bone, kgothatso le tshepo. Le ha ho le jwalo, ho bohlokwa ho ela hloko dintlha tse ding, polokeho e nepahetseng, tlhokomelo e tswalang pele kapa e tswelang pele. Ya boraro, ho latela maemo.

Ha batswadi ba iphumana ba shebane le boemo bo boima ba ho ba le bana ba banyane ba imetseng. Ho bohlokwa ho ba le moqoqo o bulehileng le o tshehetsang le banana ba bona. Ya pele, tshehetso le kutlwisiso. Ya bobedi, thuto le boitsebiso. Ya boraro, ho rera bokamoso. Ya bone, ho kenyelletsa ntate. Pono ya ka ke hore thuto e nepahetseng ya thibelo ya mokgatjhane le phihlelo ya dithibela pelehi, ke tsa bohlokwa ho thibela bokgatjhane bo sa rerwang, hara hara banana ba batjha. Ho bohlokwa hore batswadi, matitjhere, le baetapele ba setjhaba ba sebedisane ho theha tikoloho e tshehetsanang le e rutang moo banana ba ka buang ka bolokolohi ka taba tsa bophelo ba bona bo bong le ho fumana thuso le keletso.

Ka maikutlo a ka, ha o toboketse ho lekana hore batho bohle ba ka lo hlokomela taba ena. Ho santse ho na le tlhokahalo e kgolo ya ho phahamisa lesedi le ho theola maikutlo a fosahetseng, mabapi le bophelo ba banna, haholoholo ho bua ka mathata a bophelo, ba kelello le maikutlo a hore banna ha ba lokela ho bontsha bofokodi kapa ho batla thuso. Ho hlokahala letsholo le leholo la thuto le tlhokomediso ho netefatsa hore banna ba fumana tlhokomelo e nepahetseng ya bophelo. Mme ba ikutlwa ba lokolohile ho bua ka ditaba tsa bona tsa bophelo.

Ho ya ka pono ya ka, ho ka ba thata ho bona batho ba tlisang meriana e seng molaong ka ho bona feela. Le ha ho le jwalo, ho na le ditsela tse ka thusang ho ba fumana le ho ba thibela. Ya pele, ho matlafatsa tshireletso meeding. Ya bobedi, ho ba le tlhokomediso ka hare ho naha. Ya boraro, ho ruta setjhaba. Ya bone, ho sebetsa le mekgatlo ya matjhaba. Ka ho sebedisa mekgwa ena kaofela ho ka kgoneha ho fokotsa kapa ho fedisa ho kenngwa ha meriana e seng molaong naheng.

Mmuso o ka nka mehato e fapaneng ho ntlafatsa nako ya karabelo ya ditshebeletso tsa tshohanyetso. Ya pele, ho eketsa matsete ho thepa le meaho. Ya bobedi, o thabela le ho kwetlisa basebetsi ba bangata ba tlhokomelo ya bophelo. Ya boraro, ho ntlafatsa ditsamaiso tsa puisano le technology. Ya bone, ho theha le ho matlafatsa ditsamaiso tsa tshebedisano pakeng tsa mafapha a fapaneng a ditshebeletso tsa tshohanyetso. Ya bohlano, ho ruta setjhaba ka mokgwa o nepahetseng wa ho bitsa ditshebeletso tsa tshohanyetso. Ya botshelela, ho ntlafatsa tlhokomelo ya ditsela le ditsela tsa ho fihlella dibaka tse fapaneng.

Thuso ya dipalangwang. Ho theha mananeho a dipalangwang a mahala kapa a theko e tlase bakeng sa batsofe, mohlala, dikoloi tsa setjhaba tse ba isang le ho ba kgutlisa di-clinic-ing. Ditshebeletso tsa bophelo tse atamelang. Ho eketsa palo ya di-clinic-i tsa motseng, le ho netefatsa hore di fumaneha haufi le moo batsofe ba dulang teng. Thuto, ho ruta batsofe ka ditokelo tsa bona tsa bophelo, le hore na ba ka fumana thuso jwang. Tshehetso ya ditjhelete, ho boela hore ho be le thuso tsa ditjhelete kapa ditshehetso tsa dipalangwang bakeng tsa batsofe ba hlokang.

Jwala le dithethefatsi di senya bophelo ba batho ka ho ba etsa makgoba. Ho senya ditshebediso tsa bona tsa ditjhelete. Ho baka dikamanong tse mpe tsa malapeng le setjhabeng le ho senya bophelo bo botle ba mmele le kelello. Matsholo a ho hlokomedisa a ka atleha ka ho fana ka thuto e batsi. Ho sebedisa mekgwa e fapaneng ya puisano le ho kenyelletsa setjhaba ka botlalo. Ya pele, ho sengwa ha bophelo ke jwala le dithethefatsi. Ya bobedi, ho atleha ha matsholo a tlhokomediso. Ya boraro, kenyelletso ya setjhaba.

Ya pele, lekola le ho netefatsa e le ngaka. O lokela ho qala ka ho batlisisa le ho netefatsa hore na meriana ena ehlile e kotsi kapa tjhe, le hore na e na le ditlamorao tse mpe bophelong ba batho. Ya bobedi, buisana le ditsebi. Buisana le dingaka tse ding le ditsebi tsa bophelo bo botle ho fumana maikutlo a bona le ho rera mokgwa o kopanetsweng wa ho sebetsana le bothata bona. Ya boraro, hlokomedisa setjhaba, hlokomedisa setjhaba ka dikotsi tsa ho reka meriana e sa netefatswang ho tswa ho ba rekisi ba seterateng. Sena se ka tswa ka le puo tsa setjhaba, diphuphuwana kapa ho sebedisa metjha ya ditaba.

Ho haella ha dipidisi le meriana di-clinic-ing le dipetleleng ke bothata bo boholo bo amang bakudi haholo. Ha bakudi ba sa fumane meriana eo ba e hlokang, ba ka se fole kapa ba ka mpefala. Ho fetisetswa di-clinic-ing kapa dipetleleng tse hole le moo ba dulang, ho boetse ho baka mathata a mangata. Jwalo ka ditshenyehelo tsa maeto le nako e senyehang. Sena se ka etsa hore bakudi ba bangata ba seke ba kgona ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle eo ba e hlokang. Ho sa thuswe ha bakudi hantle di-clinic-ing le dipetleleng ho amana le bona ka ho toba. Hobane ho ama bophelo le boikwetlo ba bona. Ha ba sa fumane tlhokomelo e nepahetseng, ba ka utlwa bohloko ba ka se kgone ho sebetsa, mme bophelo ba bona bo ka behwa kotsing.

Dumela monghadi CEO. Ke ngola lengolo lena ho hlahisa tletlebo e matla mabapi le ketsahalo e etsahetseng ka Mantaha, ka tsatsi la mashome a mabedi le motso o le mong. Moo ke ileng ka hanelwa ho kena sepetleleng sa hao. Ke ile ka fihla sepetleleng ka sepheo sa ho fumana thuso ya bongaka. Empa ka makala ha ke hanelwa ho kena ntle le lebaka le utlwahalang. Ketsahalo ena e ile ya ntlisetsa mathata a maholo le ho se thabise, haholo hobane ke ne ke hloka thuso kapa tshebeletso e itseng. Ke kopa hore o fuputswe ka taba ena ka pele ka moo ho ka kgonehang, le hore o nke mehato e nepahetseng ho thibela hore ketsahalo e tshwanang le yena e seke ya etsahala nako e tlang hape. Ke a leboha ka nako ya hao le tlhokomelo ya hao tabeng ena, wa hao, Papi Skhosana.